Ngake ngahlala idatha ngingenalo isikhathi eside ngizizwa kabuhlungu ngoba amadatha manje aseyabiza kakhulu, ngazukuthi kuliwa nathi singabantu.

Ngimyale ukuthi lento angayithatheli phezulu, akayicabange ngesikhathi angathatheli izinto phezulu.

Smartphone akusona isiphakamiso ngoba manje esikhathini samanje sekusetshenziswa wona ama-smartphone ukwenza izinto eziningi, ukufunda noma amabhizinisi sekuyiyona indlela abantu abaxhumana ngayo futhi abenza ngayo izinto empilweni.

Engazenza izinto zibelula ngoba sekwakhangiswa khona la emafonini, kudayiswa khona la and futhi benza izinto zisheshe, amabhizinisi engazuza kakhulu ngalokho.

Zuza kakhulu amabhizinisi engazuza kakhulu ngoba osomabhizinisi iy'nto zabo y'ngashesha koda-ke uma kuwukuthi basahamba ngendlela yakudala eyi kungaba nzima kubona, ukuthi amabhizinisi abo akhuphukele ezingeni eliphezulu.

Esibasebenzisa manje sebahlakanipha kakhulu ngoba umuntu usumfonela umbuke khona la avele kuyo le foni osuke uyisebenzisa, ushintsho nje oluhle lolukhulu olwafika nalezi nkundla zokuxhumana. Osomabhizinisi basebenzisa zona iy'nkundla zokuxhumana ukuqhubekisa nokuthuthukisa amabhizinisi abo.

Ayakwazi ngathi uku-connect-a nemoto, imoto yakho uyibheke ukuthi ikuphi khona la kumakhalekhukhwini. Kanti amanye ethu amadala ayi awakakwazi ukwenza lokho, futhi uyakwazi ukuthilekha umuntu umbheke ukuthi ukuphi ngayo ifoni le. Lokho kuwubuchule nobuhlakani.

Ikhava yokuqala yiyo ehehayo umuntu alangazelele ingoma kuthi mase eyilalelile-ke ayizwe cha ilento abekade eyibona lapha so, le yokuqala abakhuluma ngayo ayi iyona engayazi-ke.

Kuvulela abaculi abasebasha amathuba okuthi begqugqquzele abafisayo noma intsha efisa ukuba abaculi nayo, ibe nogqozi nofuqufuqu and ukubiza abaculi emcimbini ukubenza bebe nokwezethemba.

Bathola ulwazi ngokwenzeka emiphakathini okuhle bekuthathe bekusebenzise.

Umphakathi utshelwe ngalolu hlelo, ululekwe ngalo futhi ulejiste amafoni awo kulona.

Esamanje ahlakaniphile uyakwazi ukuthi ulahlekelwe enye uyi-track-e ukuthi ikuphi kahle kahle uze uyithole uma wukuthi noma bayintshontshile, uphinde ukwazi ukuxhumana ney'moto ukwazi uku-track-a imoto yakho ukuthi ingakuphi.

Baba usizo kakhulu kanye ne-router ngoba manje kusebenza idatha lidinga ulifake efonini, ifoni yakho uma uyi-charge-ile nje kahle yagcwala ngisho ungahamba ugesi uyakwazi ukulisebenzisa. I-router nayo uyayi-charger uma inedatha ugesi noma ungahamba nje uma i-charge-ile yona konke kuba ngomumo.

Eyi, ave ngiyisebenzisa ngaphela usuku lize liyoshona ilanga ngiyisebenzisa, ngiyayisebenzisela uku-aplaya ey'koleni, ukubheka imisebenzi khona la enkundleni zokuxhumana, kuningi kuningi.

Ezomculo umuntu okhipha ingoma uyifaka eyinkundleni zokuxhumana umuntu-ke bese-ke athatha le ayithandayo ayifake efonini yakhe, uma kuwukuthi khona ongayithandi oyizwile uyayidlula kanjalo uyiyeke.

Abanye abangakwazi ukukusiza ngalolo hlelo okungenzeka hlampe basey'ndaweni ezahlukahlukene amanye amalunga alowo mphakathi.